Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekoloto e sekaseka madi a mo account-ong, dikoloto tse di leng teng, histori ya sekoloto, bokgoni jwa go duela le dintlha tsa botho go netefatsa tshiamo ya sekoloto.

Fa o dirisa karata ya sekoloto, akanyetsa sekhumo sa kgwebo, ditshenyegelo tsa kgwedi le kgwedi, boiketlo jwa go duela sekoloto, moputso kgotsa di bonase le ditshenyegelo tse dingwe tse di oketsegileng. Bapisa dikarata tsa sekhumo sa kgwebo, moputso, ditshenyegelo le ditsela tsa go duela go tsaya tshweetso e e molemo.

Sekoloto se se leng teng le histori ya gago ya go adima madi di ama gore banka e amogele kopo ya dikarata tsa sekoloto. Go tokafatsa, duela dikoloto ka nako, fokotsa dikoloto tse di oketsegileng o itshwarele ka tekanyetso le go bontsha tshiamo mo account-ong.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto tila go tlatsa foromo ka phoso, go tlhoka ditokomane, go kopa sekoloto se se feteletseng le histori ya sekoloto e e sa tokafalang netefatsa ditokomane tsotlhe, sekoloto se se maleba le histori e e siameng pele o kopa.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga kopo go thusa go go tshwara ditshenyegelo ka tsela e e maleba go tila ditshenyegelo tse di sa lekaneng le go netefatsa gore o duela sekoloto ka nako.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go dirisa dikarata tsa sekoloto go thusa batho go tshwara ditshwetso tse di boammaaruri go fokotsa dikoloto le go tokafatsa histori ya sekoloto.

Banka e sekaseka madi a gago, dikoloto tse di leng teng, histori ya sekoloto le bokgoni jwa go duela, pele e bula sekoloto. Morokotso wa sekoloto o balwa jaaka sekheo sa dikoloto tsa gago tsotlhe fa e bapisiwa le madi a gago a kgwedi le kgwedi.

Overdraft facility efa boiketlo le tshegetso ya madi ka nako e e kopanang. Mme, e na le sekhumo se se kwa godimo dikoloto tse di oketsegileng le ditshenyegelo tse dingwe fa e sa dirisiwe ka tsela e e sa lekanyelwang.

Fa o dirisa overdraft, banka e ka go lefisa sekhumo sa kgwebo, ditshenyegelo tsa kgwedi le kgwedi, ditshenyegelo tsa kotlhao le ditshenyegelo tsa tiragatso ya madi. Go tila ditshenyegelo tse o tshwanetse go duela ka nako le go dirisa overdraft ka boikanyego.

Ditshenyegelo tsa banka ka go dirisa madi a mantsi di fokotsa madi a o a dirisang. Go fokotsa ditshenyegelo, duela ka nako, dirisa ka boikanyego tlhaloganya ditshenyegelo, rera tshegetso ya madi.

Go fokotsa madi a mantsi fa o dirisa overdraft rera tshegetso ya madi, dirisa ka boikanyego, ela tlhoko ditshenyegelo, duela ka nako, kopanya le madi a mangwe.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi a go tsaya loeto efa boiketlo, polokego le taolo ya ditshenyegelo fa o rera maeto mo dinageng tse dingwe. Go botlhokwa go tlhaloganya sekhumo sa ditshenyegelo tsa go ananya madi le mefuta ya dikarata tsa maeto pele o di dirisa.

Forex ke go fetola madi a dinaga tse dingwe. Go tlhokega akhaonto ya banka ditokomane tsa boammaaruri tlhaloganyo ya se khumo le ditshenyegelo pele o e dirisa.